Motshameko wa thekenoloji ga o thuse ka sepe gonne mebele ya rona ga e kgone go ikotlolola go tshwana le nako e e fetileng.

Ee, go fokoditse go tshameka ga namana thata gonne ebile le bana ba gompieno ga re sa ba bona mo mebileng ba tshameka dibolo ka moo re neng re tlwaetse kgale.

Batho ga ba sale, ga ba sa na kgatlhego mo metshamekong ya senama mme ebile re godile go host-iwa dibolo di-tournament-e mme ya dithonamente ga e sa tshwana le ya kgale, bana ba nou ba gola ba se na kgatlhego ya bolo.

Ke e rata thata gonne e ntshitse bana kwa straat-eng, ga go sa na bana ba ba tshamekang kwa mebileng mme e mbora thata because bana ga ba kgone go socialise-a le batho ba bangwe.

Go tlhokega Wi-Fi, go tlhokega smart TV, and then go tlhokega le computer box, motshameko o tumileng thata ke football.

Motshameko wa mo inthaneteng o ka dira gore motho a se ke a kgona go socialise-a le batho ba bangwe mme motho a sa kgone go share-ra.

Tlhabologo ya thekenoloji ke yone e dirang gore motshameko wa mo founung o tlhoke inthanete.

Botshelo jo re bo tshelang gompieno ke botshelo ba tlhwatlhwa ya ko godimo. Sengwe le sengwe dirisang ke sa tlhwatlhwa ya godimo mme motho o tla tlhoka gore a berekise data ya bosigo gore a kgone go save-a madi.

Motho ga a sa kgona go exercise-a, ga a sa kgona go socialise-a le batho, and-e tsela ya go exercise-a ke yone e e dirang gore mmele wa motho o tshele o itekanetse.

Motshameko wa inthanete o dira gore batho ba tshele ba itekanetse mo mmeleng gonne batho ba exercise-a ka tsela e le e nngwe.

Metshameko ya mo inthaneteng ke ya difounu mme batho ba kwa magaeng ba sokola go e kry-a gonne network coverage ke yona problem.

Nka bopa motshameko wa go exercise-a mo e leng gore motho o kgona go tshuba mogala wa gagwe, a lebelela ka moo batho ba itlhwatlhwaetsang ka go exercise-a, a ba ekisa.

Go nna go le gontsi mo screen-ing sebaka, go lapisa tlhaloganyo mme go lapisa le matlho, go nna sebaka mo screen-ing go dira gore batho ba se ke ba exercise-a ba ya ko godimo le kwa tlase mme seo se dira gore pelo ya bona e seke ya ba le maatla.

Gonne batho ga ba ikemisetsa go tla go exercise-a gore ba nne ba iketlile mo monaganong. Go na le meriana e e rileng e e thusang batho ba ba tshwanang le ba gore ba tlo kgona go tshela ba itekanetse mo mmeleng.

Metshameko ya go tshwana le e dira gore bana ba ba nne ba le matlhagatlhaga ka dinako tsotlhe gonne mebele ya bona e setse e tlwaetseng go kitima mme seo se dira gore pelo ya bona e kgone go nna e itekanetse, e bethe ka rate-i e sharp.

Bana ba le bantsi ba rata kgwele ya dinao mme seo se dira gore bana ba le bantsi ba kgone go kopana, ba tshameke, ba kopane le dithaka tsa bone.

Go ka ba botoka fa puso e ka tsenelela thata ya tsaya metshameko ya bana ya e isa kwa dithutong tsa bone tsa sekolo gore ngwana mongwe le mongwe a gapeletsege gore a kgone go ya go tshameka.

Motshameko wa tenese ya diatla o batla batshameki ba le babedi, mongwe le mongwe o tla tshwara sesupo sa gagwe sa go betha ball-o, ga nna le thapo e e ba tsenang mo gare, o mongwe wa emela ka tlhela o mongwe a emela ka ntlhela.

O tshameka o ngwaga o tlola mogala, o batla batshameki ba le bararo, bangwe ke ba babedi ba ba tlo tsamaisang mogala, mongwe o tshwanetse a be mo gare a tshameka mogala.

Bana ba tshwanetse ba tshameke ba le nosi gore ba kgone go itse go tlhomphana e le bana mme fa ba ka tshameka le batho ba bagolo, o ka se tlhole wa itse gore o mogolo ke mang, o monnye ke mang.

Bana ba tshwanetse ba itse gore metshameko e, ga se metshameko e e dirang gore e ba lwese mme ke metshameko e dirang gore e ba rotloetse gore ba kgone go dira ka natla.

Motshameko wa lefetlho o o neng o tumile kgale, o o neng o tshamekiwa ke bana ba kgale, ga o sa tshamekiwa gompieno.

Ke rata motshameko wa tenese le motshameko wa go tlola kgati gonne ke metshameko e e dirang gore bana ba kgone go nna ba ntse ba tsikinya mebele ya bona.